Bengizobaphatha kuhle khulu ukwenzela bona bazokuthumela iinhlobo, abomakhelana nabangani kimi nokobana beze bazokuvula i-akhawundi ngesibanga sokobana ngibaphethe kuhle.

Imihlobo ye-intjhorensi yomngcwabo iqakatheke khulu emuntwini ngombana bakghona ukuthi bamngcwabe ngayo , bakghona ukuthi bamngcwabe ngayo lokhana nakanganamali yokuthi benze isilahlo ngokobana imthengele ibhokisi, ithengele abantu ukudla angcwabeke kuhle.

Umfundaze kutjho ukuthi ukufunda simahla mahala yi-bursary isikolo leso sikuphe yona namkha uphiwe yikhamphani ukuthi ubaberegele nawuqeda ukufunda. Ubabhadela ngokuthi ubasebenzele iminyaka emihlanu. Kuthi imalimboleko ungasebenza noma kukuphi la ofuna khona, bese imali leyo uthi nasele usebenza bese ubabhadela yona njengoba injalo namkha namakonyana.

hlangana nomuntu nekhamphani ethize kobana nange umuntu loyo abhadela imali ethize qobe nyanga bona kuzakuthi nakuvele isifo, namkha wonakalelwe muzi, namkha ikoloyi, namkha agula, i-insurance campany leyo imbhadale imali ethize ukuvala isehlakalo

Okungcono kuthatha imalimboleko yokufunda ngombana yona ayibi namakonyana amanengi begodu ukghona ukobana uyibhadale nasele uthola umsebenzi. Kunokobana uthathe imalimboleko ebulungelweni njengombana bazoyifuna nanyana uwutholile umsebenzi namkha ungakawutholi.

Nawuvula i-akhawundi yebulungelo kufuneka amaphepha afana ne-ID_ yenarha le esihlala kiyo umazisi. Kufuneka i-passport nange ungowangaphandle, udinga ubufakazi bala uhlala khona. Kungaba yincwadi yekosini, namkha iincwadi yakamasipala yamanzi, namkha igezi ezingasizidala ngeenyanga ezintathu. Udinga ne-smartphone, udinga neenomboro zomtato, udingani ne-email address, iposo moya. Kufuneka kobana ubeneminyaka elisumi nantandathu sixteen

Umuntu akabawe bona i-network provider yakhe imu-blocker athenge ngo-cash kwaphela ukwenze bona abalekele iinkolodo angahle abenazo ngokuhlezi abolekela phambili.